Ka monahano wa ka ke taba ya hore dihwai ha ba batle ho ho lahlehelwa ke moelelo ono wa ho kotula ka letsoho, ba nkile e le moetlo wa bona wa kgale e be le ba tlwaela ho sebetsa ka ona, le hona ba nkile hore ke moetlo o kgonang ho le hore o fe batho mosebetsi ba tsebe ho sebetsa kaofela, ba thole peo ya tjhelete ha ba etsa mokoti ona ka hlooho. E le nnete le motjhini o ntso sebetsa ka pele o etsetsa mosebetsi o makgethe. Fela ke bona dihwai di tshaba hore moelolo wa moetlo wa bona o tla lahleha le hore batho ba lahluwe ke mosebetsi.

Tshebetso e nngwe nka buang ka yona ya ho beha dijo hore di dule nako e telele. Ke tshebediso ya sehatsetsi sena sa leqhwa. So ka behang nama, mohlala nama ya bo kgomo kapa nku o ka behang ka sehatsetsing sena. O ka beha nama ena jwalo ka tsebo ya ka. Ntho e ka etsang dilemo tseo tse bo pedi or tharo ntse le ka sehatsetsing ka mono hore e se ka bola e se ka senyeha.

Lefu lena le bitswang la lactose intolerance jwale ka o hlaloseditse ke ha o sa kgone ho ja dijo tse nang le lebese ditlamorao tsa ho ja dijo tsena. Ha o na le lefu leo, ke hore o fumana o hlatsa, o tsholla, o tswa le bo makgopo kgopoyana mmeleng mona ke lefu lena ha o ja dijo tseno, ke mo kgona hothweng batho ba nang le lefu leo. Ba tlohele ho ja dijo tse nang le lebese hobane ba tla thola, ba hlatsa, ba na lehlatso, ba tsholla le ka mpeng ka mona ho tlallana.

Machine ha e robehile polasing, Bohlokwa ke horeng o kgone hore o thole batho ba sa ntse ba na le tsebo ya bohwai ba tle polasing ba tlo tla ba tswedisa mosebetsi pele. Ke monyetla o motle haholo hore batho ba tsebe ho thola monyetla wa ho sebetsa, le ha se monyetla wa nako e telele feela. Baiphumele monyetla hore ba sebetse ba tsebe hore maphelo a bona a tsebe ho tswela pele. Ba kgone tje, ba kgone ho thola tjhelete hore ba kgone ho fepa malapa a bona, le hore ba thusa hore ba tiise tsebo e sentse, ba na le yona ka tsebe e betere e ka bang e teng a fumanwang mono ho sebetsa mono masimong.

Ho phunya masoba dijalong tsa hao le mobung wa hao hore o kgone ho lema, o tshwanetse o leme o harake mobu wa hao hore o kgone ho thola moya o be le masoba ao mo moya le metsi a tla kgona ho kena. Ha o qeta he ho etsa jwalo, ke mona mo tlo jala poloto tsa hao ha o qeta ho jala, e be o tlo tshela manyoo ao a hao hore poloto tsa hao di tsebe ho thola dintho tse di hlokahalang hore di tsebe hore le ho mela ka nako hantle.

Ditholwana tsa ka hara makotikoting ke ditholwana tsa sentse di lokisitswe di pheuwe hore di ka jowa di se ntse di le jwalo, di sa hloke hore di kenywe stofong di pheuwe botjha. Jwale motho a ka fihla reka ditholwana e le nngwe kapa e reka ditholwana tsa se ntse di tswakuwe ka hara lekotikoti le le leng mabaka a tsona o ka fumana hore batho ba batla ho sebedisa di le jwalo ha ba tlo etsa ntho tse kareng bo di-salad kapa di sopho ka ditholowana tseno kore ha di hloke ho phehwa. Sentse di le ka makotikoting, o di sebedisa di le jwalo ho etsa mefuta e mengata ya dijo jwalo ka tsona di sopho le di-salad.

Ke nahana ntho ena e dihwai etsang ya ho nehelana dipeo. Ke nthwe ntle haholo hobane jwale ka le hlalositse hore dijalo tse ding di a hlokahala haholo, di lahlehela na dihwai, so ho bohlokwa hore ba neheletsane dijalo tsena tse ding tse dihwai for mohlala ho na le sehwai se na le mobu o na le dintlafatso tse matla tse tla etsa hore jalo eno e itseng e atisehe ho feta jalo ya sehwai se seng. So ho betere ha ba etsa jwalo, ba atisana ba neletsana horeng jalo eno no e seka fumana e se e hlokeha haholo mo ho fumana hore ya neng a se nang mobu o matla hore jalo e atise a neletse a nang le mobu o matla hore dijalo tsena di ate haholo.

Dijalo tsa ka tse ke tlo di lema ke spinatjhe haholo, spinatjhe sa Jowa ke dijo tse hlabollang tse jwang. Ka mehla le mehla di hloka mobu o bonolo haholo horeng di tsebe ho thola metsi ka pelenyana di tsebe ho thola le moya hore methapo ena ya tsona e tsebe hore e heme e thole metsi ka speed, e thole moya hore dijalo tsena di tsebe ho hola ka pelenyana. So, dijalo tsa ka ke spinatjhe tse hlokang moya le metsi le mobu o bonolo.

Ka tsebo ya ka se amang phahamiso ya theko ya dijo or e tholang, ke taba ya sehla hore na re sehleng se feng. For mohlala ho na le dimela tse ding ha ele bo hlabula di sa mele jwale ha ele ka nako tseo dimela tseo ka nako eo ya ya hlabula di tla ba turu hobane ha di ngata haholo hobane ha dimele ka sekgahla so ha dimela a ka kgwedi ka se sehleng se se ka sona ke tsona ntho tse etsang hore phahamiso kapa theolo ya dijo e etsahale polasing.

Ke kile ka e ja haholo tswekere eno ntse ke hola ke sa le ngwanana e lengwa jareteng ya ntatemoholo wa ka.Ke tswekere e monate haholo fela mehleng ena o so ka e thola mabenkeleng afe kapa afeng a toropong, o ka kena wa e thola wa e reka mono tswekere no e ntse ele jwalo esa a silwa e ntse e le semelo se le jwalo.

Leano la bohlokwa la hore o sebedisitse ditjeho tsa hao o tshela mafura koloing ke hore o bone hore mafura a tshetswe hore koloi e tlale e leng terekere le yona koloi hore e tsebe ho qhoba nako e telele o ntsa sa tshele mafura kgafetsa kgafetsa le hore tjhelete ya yona from thekong ya dimela tsa hao, ha o ya mmarakeng o tshwanetse oe kenye budget-eng eno no ya tjhelete eo hore o tsebe budget-eng o sontso o kentse tjhelete ya mafura a dikoloi tsa hao, o di profit eo o tlo etsa.

Disebediswa tsa polasi ya ka ke itukisetsa tsona, ke na le motho e ke mo hirileng a nang le tsebo ya ho lokisa disebediswa tseno tsa ka, hobane ke bona e tlaba le ho tsenyo ya nako ya ho diisa moo ke di rekileng hobane ba tlo nka nako e telele ho lokisa thepa ena. So ho bohlokwa hore o be le motho a nang le setsibi sa ho lokisa thepa eo hona moo polasing a tla sebetsa ka nako e kgutshwane jwale ha thepa ena e ntse e lokiswa. Ke nahana dihwai tsa ka tse se ntse ke ba file tsebo ya hore ba tlo kena mosebetsing ha thepa e sa sebetse. Ba sebetsa ka matsoho a bona ho fihlela thepa ha e loka. Then ho tla tswela pele ha thepa e se e lokile.

Ka tsebo ya ka e nyanyana dijalo tse iswang di naheng tse ding South Africa mona ke tseba ka ditapole le anyanisi. Di iswa haholo dinaheng tse ding tsa bo Afrika hobane o tla fumana hore dinaha tseo ha ba na tsona haholo. Dimela tsa bona ha di kgone hore dimele dijalo tsena jwalo ka South Africa.